Lesi sikhathi ngithanda ukubonga osekwenzakalile empilweni yami ngisemncane kuze kufike lesi khathi. Inhliziyo iyajabula ngoba sengidlulela kwesinye isigaba sempilo la ngizokwazi nami khona ukuhlelela impilo yami ngiye phambili njengendoda. Nami ngikwazi ukukhomba nami njengamanye amadoda. Nami ngikwazi ukukhuluma kuzwakale phakathi kwamanye amadoda. Inhliziyo iyajabula iyanconcoza, izandla zidlula ikhanda. Nginokubonga enhlizweni nenjabulo emqondweni.

Isinqumo esithathwe abazali ngondodakazi esihle kakhulu ngoba sikhombisa yena ukuthi usesesikhathini sokulungela ukuthi angaba umfazi noma angaba unkosikazi kuleli khaya. Nanokuthi abazali sebeyamkhulula ezinhlizweni nasemoyeni ngoba usefike kule sigaba asefike kusona. Ubuhle bale nto ukuthi usekulungele ukuganwa. Ububi bale nto ukuthi, angazitshela ukuthi useyakhululwa, kanti ila enikwa khona intambo yokuthi, ndodakazi, njoba sikwenzela kanje asithi canasa, kepha sithi lungela ukuya phambili.

Izinselela ezingavuselela lo mkhuba kungaba ukugqugquzela abesifazane abasendaweni ukuthi basondele baziveze ukuthi yini abayiphethe emaphaketheni. Okumbe yini abayifihlile emqubeni, ukuze kwazeke ukuthi kusukela manje usibanibani nosibanibani singamudinga ngapha ngoba unethalente elikanje noma unesifiso sokuthi akwazi ukuba kanje empilweni.

Kuyona yonke imibuzo, kuyona yonke imibuzo ongaba nayo noma kuyona yonke imibuzo onayo ngale simo esibhekene naso manje ngithi, awukho endaweni erongi, awukho endaweni ekungafanele ngabe ukuyo. Okwesibili, ukuphuma kwakho kule ndawo kuzobe kukhombisa kona ukuthi impilo osazoya kuyona ayikho lula futhi phezu kwalokho uma ukwazile ukubekezela kushuthi empilweni akukho okuyoba nzima ngoba isona isiqalo lesi. Emibuzweni ngiyasho futhi onayo ungasabi, ayikho into enzima ukuthi ukubuya kwakho la uzobe sewumuntu ohlukile kunalo ohamba uyena. So, ukuzilindele ulindele ushintsho oluhle.

Kulesi sikhathi sithola sesikuso, undodakazi esekule simo esekuso. Njengomphakathi nangelunga lomndeni, siyamujabulela umntwana sithi umntwana akaqhubeke aziphathe kahle, aqhubeke ahloniphe, aqhubeke futhi asimele endaweni. Akhombise ukuthi ufundisiwe and ufundiswe ngendlela eraydi, ngendlela elungile. Siyameseka kuyona yonke indlela azoyihamba.

Ubuntu, ubuntu buchaza ubudlelwano, ubuntu buchaza ukuthandana, ubuntu buchaza ukuthembana, ubuntu buchaza ukuvikelana nokuzazi. Nokwazi oseceleni kwakho, ngoba isibonelo sithi, isandla asikwazi ukuy'geza, kepha isandla siyakwazi ukugeza esinye, njengoba umuntu ewumuntu ngabantu, nawe uwedwa usuke ungaphelele ngaphandle komakhelwane wakho. Ibhayibheli lithi, thanda umakhelwane wakho, uphinde uthande osendlini before uthande umakhelwane.